Nako ya ntlha ga nne ke dirisa sefofane ke ne ke thabile thata, e fela ke ne ke tshogile ke ne ke fofela kwa nageng ya Lesotho.

Go tswa bonnyaneng ba mme ke ne ke ipona ke pagama sefofane ka gore ke ne ke se rata. Ke ne ke batla go ipona ke le ko godimo ga maru, mme ebile ke thabela gore ke ne ka fitlhela koo. Mme sefofane se e leng gore ke ne ke batla go se pagama ke sefofane sa aeroplane.

O tshwanetse ke go baakanya madi a tekete a a lekaneng, le go baakanya dipampiri tsa gagwe. Mme tekete eno e na le nomoro ya gagwe ya seat-i, le nako e e leng gore o tshwanetse ke go pagama sefofane ka yone. Mme ga a tsena ko airport-ong, o tshwanetse gore a tsamaye a ye ko bopalomo difofane tsa Nigeria, a eme go fitlhela a utlwa go bidiwa sefofane sa Nigeria. A eme mme a go ema line le ba bangwe, mme ebile a ba neele tekete ya gagwe, batla montshetsa ko a tshwanetseng go nna teng ka fo teng ga sefofane.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo tikologong ya me ke e e siameng. Ke rata gore bese ga e le gore o a e pagama, o ikutlwa o bolokesegile. Mme gape se e leng gore ga ke se rate ka dibese, ke go e re tsone di tsamaya morago ga nako.

Go dirisa dikarata tsa botlhale go dira gore go nne botlhofo gore o ka pagama bese ka bonako. E fela dikarata tse e leng gore di botlhale di dirisa metšhini, mme ebile metšhini e dirisa motlakase. Ga e le gore motlakase ga o o e nna mathata jaanong.

Gore o nne mokgweetsi yo o siameng mo tseleng ga o dirisa bese, ke fa mokgweetsi a obamela melao ya tsela ga a kgweetsa. Mme ebile dibese di simolola go tsamaya phakela, seo se dira le go thusa batho ba e leng gore ba ya tirong phakela.

Batho ba le bantsi ba ka bona dikgobalo fa e le gore go na le strike. Mme go ya ka nna batho ba e leng gore ba ya tirong, ba amega ka tsela e e leng gore ga ya siama. Ga e le gore ba direle ba dibese ba na le seteraeke sa gore ba tshwanetse ke go ya go palama di-taxi mme ba duele madi a le mantsi.

Dibese di tsamaya ka nako, ka gore mongwe le mongwe o kgona go pagama ka nako e leng gore e batliwa ke ene. Mme bese ga e ka nkema ka dinao nka dirisa ditekisi.

Ee, e kile ka siwa ke bese nako nngwe ka gore ke ne ke tsogile lata.

Ee, ditshosetso tsa dibese dikile di a nna teng, mme ke ithutile gore ke tshwanetse ke go nna le madi a gore ke dirise Uber kgotsa tekisi. Mme ebile ga go na le ditshupetso tse ne di ama bapagami ka tsela e e sa siamang, ka gore ba tshwanetswe ke go ka ntsha madi, mme ebile ba na le dikarata tse di botlhale tse eleng gore ba di rekile tsa kgwedi.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe, ka gore ditsela tse dingwe tse, di na le mesima mme ga di a siama, mme tse dingwe tse di na le dithetse.

Koketso ya tlhwatlhwa ya bone ya di-bus ngwaga le ngwaga ya tirelo tsa bone, e nkama sentle ka gore ke bona ebile se madi a mantsi, a eleng gore motho a ka ngongoregela go a ntsha gore a patele tekete ya bese. Mme ebile ga kena bothata le ditlhwatlhwa tsa bone tsa dibese.

Tirelo ya go dirisa dibese nka e kala ka lesome gonne ke tirelo e e leng gore e a kgotsofatsa, mme ebile di tekete tsa teng di tlhwatlhwa tlase.

E ama pelo ya me thata ebile pelo ya me utlwa botlhoko ga kutlwa seno, ka gore nka tsamaya motse otlhe ke rotloetsa batho gore ba dirise dibese. Mme ebile ke ba bontshitse botlhokwa jwa go boloka madi, ga e le gore ba dirisa dipalangwa tse di tshwanang le dibese.

Ee ga e le gore o tsamaya ka dinao o tlebe o le mongwe o batlang go ikatisa gore o itekanele. Mme eno ke nngwe ya ditsela tse e leng gore di tlwaelegile mo tikologong, e e leng gore ke nnang mo go yone.

Ee, ke itse matshwao a le mantsi a e leng gore batho ba ba tsamayang ka manao ba ka a dirisa. Mme ebile nna go le gantsi ke itse letshwao le e leng gore le na le dinomoro, le di kilometer-a le ka go bolelela gore o setse ka di-kilometer-a di le kae, gore o ka fitlha ko o yang ko teng.

Dikotsi tse e leng gore di rata go tlhagelela motho ga eleng gore o tsamaya ka maoto, ke kotsi ya go tshwariwa poo, le go ka bitsiwa ke dinokwane, mme ebile ke nagana gore o bolokesege, le go sireletsega o tshwanetse ke go tsamaya ka setlhopha, le batho ba e leng gore wa ba tshepa.

Dipoelo tsa go dirisa baesekele ke gore wa ikatisa ga o e dirisa, mme ebile ga o duele madi gore o dirise baesekele. Mme di kotsi tse e leng gore di ka tlhagelela motho yo o tsamayang ka baesekele go ya tirong, ke gore a ka thudiwa ke koloi. Ga e le gore ga a tsamaye mo tseleng e leng gore o tshwanetse ke go tereba baesekele mo go yone.